Okokuqala kugcina ixesha, awufuni ukuya ebhankini konke kwenziwa kwiifowuni. Okwesibini kukuphepha iindleko zokuhamba, akukho mfuneko yokuhlawula imali yokuhamba. Okwesithathu kukhuselekile, imali ihanjiweswa ngqo kumntu ngaphandle kokubamba imali ngesandla. Phinde ke okwesine kulula umsebenzi wakho angayifumana imali yakhe naphi na, nangeliphi na ixesha.

Ukuba nepolisi yomngcwabo kuluncedo kakhulu kwiinto ezinintsi zosapho. Indlela ekufuneke wenze ngayo izinto zigqibeleke, ukutya okufuneke kube khona for abahlali, ukuthenga ibhokisi netranspoti ngokunjalo. Ibe luncedo kwakunye nefemeli apho xa ufikelwe ngamandwendwe ukwazi uba luncedo. Loo mali uzawube uyifumana ibe luncedo kuyo yonke into ezawube ixhomekeke kulo msebenzi.

Le mali itsalwayo ngumqeqeshi yimali eba luncedo xa umsebenzi ephelelwe ngumsebenzi ngendlela engaqondakalanga okanye ngendlela ebingalindelekanga. Kuthetha ukuthi ke le mali iye ithathe indawo imncede kwizinto ezinintsi ngeli xesha engekaphangeli okanye masithi, ngeli xesha engekafumani umsebenzi ibe luncedo kakhulu loo mali.

Umxhasi kule meko efana nalena umnika uncedo oluphangaleleyo olufana nokuba itranspoti neendleko zonke zomngcwabo zibe kunye, umncede yonke into ibe lula ukuze naye azofumana ufudumalo lwenkxaso kwinto yonke omenzela yona. Uyoze atsho nakwabanye ukuthi i-service ayifumane kuyo kuwe yeyona yona ngoba ube wanaye ekuqaleni ukuyophuma ekugqibeni komsebenzi lowo.

I-inshorensi ibaluleke kakhulu ngoba iluncedo olukhulu. Kwizibhedlele zeinshorensi ufumana uhoyo oluphangaleleyo, uyabaluleka kakhulu, banenkathalo enintsi ngaphezu kwizibhedlele zikarhulumente. Ezinye zazo uye ungafumani uhoyo, ufumane uhoyo sewulibele kude kwenzeka nedameyiji ephangaleleyo kweso sigulo uzobe unaso. Kodwa kwezi zeinshorensi uhoywa wedwa, uba nogqirha ohoye wena, uba nekamile lakho. Yonke into yenziwa ngokwanelisa umphefumlo wakho wanele kwawena.

Iiselula ziluncedo kule mihla siphila kuyo. Iteknoloji iye yazenza izinto zaba lula kakhulu ngoba kulula ukuthumela imali ngoku, awude uye kwibhanki ngaphakathi uyakwazi ukuyenza loo nto kwiselula yakho. Naxa linqumla umda uyakwazi ukuyenza cause kukho ezi ephu zikhoyo iIMoneyGram nooWestern Union, nooPayPal, zizinto ezifane zisebenziseke ukuthumela imali enkunqumleni komda.

Abanye abaqhubi bakhe badibana neemeko ezinzima xa befuna uncedo kwinkampani yeeisnhorensi yemoto. Umzekelo omnye umqhubi wathi emva kokwenzakala kwengozi, inkampani yala ukuhlawula ngenxa yokuba itshilo ukuba akazange azise ngexesha elifanelekileyo. Omnye wathi inkampani yenza ixesha elide kakhulu ukuhlawula imali yokulungisa imoto kadwa kwadlula iinyanga ezintathu imoto ingasetyenzwanga.